Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di na le seabe se segolo mo go ameng botlhokatiro fa o na le data e e phepa, e e feletseng le e tlhomologileng o kgona go dira ditshwetso tse di itekanetseng go na le go itlhokomela fela, data e e kwa godimo e fokotsa diphoso le dikakanyo tse di sa tlhomamang, mme gape e go fa tsholofelo ya katlego mo dikopo mananeo le ditirelo tse o di tsamaisang, go dirisa data e e botoka go thusa go sekaseka dikgopolo tse di farologaneng go netefatsa tlhaloganyo e e botoka ya maemo, dikotsi le melemo le go dira ditshwetso tse di tla tlisang phetogo e e molemo, ka go dirisa data e e kwa godimo ditshwetso tsa gago di nna tse di tlhomogileng tse di botoka le tse di tlhomogileng mo botshelong le mo tirong.

Mo nakong ya segompieno data e dirisiwa thata go dira ditshwetso, go dira dipatlisiso, le go tsamaisa ditirelo ka inthanete le mafaratlhatlha ke dirisa data e e phepa e e tlhomologileng le e e farologaneng go bona megopolo e e farologaneng le go sekaseka maemo ka botlalo, ga ke ya go reka data ka theko fela ke tlhopa data e e nang le boleng jo bo kwa godimo le bo ikemetseng go netefatsa gore ditshweetso tse ke di dirang di siame, ke tlhopa yone ka ntlha ya tshireletso boleng le tsholofelo ya ditshwetso tse di tlhomologileng, e e leng se se oketsang tlhaloganyo le go fokotsa diphoso ka tsela eno data e e tlhomologileng e thusa go dira ditshwetso tse di itekanetseng le tse di tlhomologileng.

Beke e e fitileng ke rekile data ya two gigabyte ka hundred rand a mme ke e dirisitse mo lobakeng lwa matsatsi a le supa fela, ka gonne ke ne ke batla internet-e letsatsi le letsatsi, fa motho a batla go reka data go botlhokwa go lebelela tlhwatlhwa gore a e lekana le tekanyetso ya gagwe, go lebelela bokete jwa data le lobaka la botshelo jwa yone.

Ke ne nka itumela fa ke ka na le ten gigabyte ka kgwedi yotlhe, ka gonne seo, se ka nthusa go dirisa inthanete mo go lekaneng, go lebelela ditshwantsho, go buisana, le go batla tshedimosetso, nna nka rata gore data eo e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi, gore ke kgone go rulaganya sentle le ditlhokego tsa me tsotlhe go fitlha kgwedi e fela.

Go lebeletse gore fa go tsengwa mafaratlhatlha a five g lebelo le boikanyego jwa go dirisa tshedimosetso ka mogala bo tla oketsega thata se se tla fetola tsela e re buisang ka yone re lebelela difilimi e ka boleng jo bo kwa godimo, le go tshameka metshameko ka inthanete ka bonako, madirelo a tla tswelelang mosola thata ke botlhokojwe jwa botsogo, ka gonne balwetsi ba tla kgona go buisana le dingaka ka video-o ka nako ya nnete, gape thuto ka internet-e tla nna motlhofo fa barutwana ba kgona go tsaya dithuto ba sena mathata a lebelo, ditšhono tse dišwa di tla kgona go tlhaga di akaretsa boammaaruri jwa nnete, le boammaaruri jwa go okediwa dikolo tse di ikemetseng le madirelo a a ikemetseng.

Fa o batla go tsena ka mafaratlhatlha o tshwanetse pele o tsenye sim card mo mogaleng wa gago, fa o e tsenya o bule mogala mme o tla bona matshwao a network-e, go tswa foo o tla tobetsa ditlhapiso mo mogaleng o batle lefelo le le kwadileng mobile data kgotsa cellular data, fa o le bulela mogala o tla kgona go tsena mo inthaneteng go botlhokwa gape go netefatsa gore o na le airtime-e kgotsa data fa seo se le teng o tla kgona go bula WhatsApp, Facebook kgotsa boraosara, gore go bua le balosika ka bonako.

Fa data e fela ka bonako ga nako go botlhokwa go batla mabaka a seo, mo godimo ga tsotlhe o tshwanetse go lebelela ditlhapiso tsa mogala o ntshe ditiriso tse di sa diriseng data ka morago ga fa o sa di dirise, o kabo o tsenya limit-e ya data mo mogaleng gore mogala o go itsisi fa o a itumela go fetsa data go molemo gape go dirisa Wi-Fi fa e le teng, bogolo jang fa o le mo lefelong la gago kgotsa kwa tirong go boloka data ya gago ya mogala nna ke rata go reka data e e lekaneng le dithoto tsa me tsa letsatsi le letsatsi.